Bophelo ba lekeisheneng bona bo fapane haholo le bophelo ba toropong, ditoropong ha ho na lerata ebile le be le baahisane ha ba ke ba ba shebane haholo. Ba utlwana ba bang ba bang ha ba utlwane, ditoropong se ke se hlokometseng ke hore ho phodile mme o ka imathela, kapa wa tsamaisa ntja ya hao seterateng ho e kwetlisa. Ebile teng bonokwane bo bongata, empa lekeisheneng ho lerata ho na le bonokwane e be ha ho na tshebedisano mmoho kae kae ya batho. Empa baahisane ba utlwana ebile ba bang ba ratana ha ba bang ba sa ratane, ha toropong Baahisani o mong le o mong o shebile jarete ya hae.

Ho bohlokwa haholo hore re pheelle mefuta ya rona ya dijo tsa setso, batho ba tswang dinaheng tsa kantle ho tla Afrika Borwa ba rata haholo ho ba le tsebo ya dijo tsa rona. Ebe ba batla ho di latswa, jwalo ka mo Afrika Borwa Ke tla tlameha hore ke be le tsebo e lekaneng ya hore ke kgone ho ruta naha e nngwe hore na ke ja eng, ke thabela eng and-e eng ke eng.